Izinselela engilindele ukubhekana nazo ukuthi mhlawumbe ukwanda kwabantu abazofikelela kuleyo nhlangano befisa nabo ukusebenzisa le Wi-Fi, mhlambe kube nabantu abangaphandle abangekho phakathi kuleyo ndawo yenhlangano. Mhlawumbe kungangcono makuwukuthi iphephe isetshenziswa abantu abafikele kuleyo nhlangano. Futhi enye inselele engiyibonayo ukuthi nokwandiseka nje ukuthi umphakathi wonke nawo ukwazi ukuthi ube nenye inhlangano la abantu abanye bazofikelela kuyo bekwazi ukusebenzisa i-Wi-Fi ukuze indawo eyodwa ingasindwa noma i-Wi-Fi ingasindwa abantu abayisebenzisa ngobuningi ngesikhathi esisodwa.

Umthombo othembekile wezindaba engiwuthembayo waseNingizimu Afrika i-News twenty-four. Ngoba ngaso sonke isikhathi babika iy'ndaba ey'sematheni ezinohlonze futhi ey'shisayo ezenzeka ngaleso sikhathi ngalolo suku ezenzeka ngalo.

Yazi dadewethu, lezi teshi zomsakazo zomphakathi ngizibona zuwusizo kakhulu kumaciko esinawo la endaweni. Ngisho lawa phela abangabaculi, ngoba manje sebebanika ithuba babanika indawo emsakazweni yomphakathi ngoba manje bayakwazi ukuthi bafike nabo bezobonisa amathalente abo, bezocula iy'ngoma zabo futhi iy'ngoma ezimnandi ey'thandwa umphakathi, ezijabulisa umphakathi. Lokho futhi kuzobasiza kakhulu ukuthi baziwe nabo emphakathini ukuthi banamathalente angakanani, ukuthi bangamaciko angakanani, futhi lokho kuyobasiza ukuthi baziwe umhlaba wonke sebevelela kwamanye amazwe, noma kwezinye iy'ndawo ngamathalente abo.

Kubalulekile kimi kakhulu ukuthi inkundla ibe namamuvi nemibukiso elungele bonke abantu ngobudala babo, ngoba nje uma kunemibukiso elingene iy'ngane ey'ncane, bangakwazi ukuthi nabo babukele amamuve abo oJahidada nalaba abathe ukukhulakhula bese kuba nemibukiso namamuvi abantu abakhulile njengami. Ngingakwazi nami ukuthi ngibukele, nami ngithokoze. Lokho kubalulekile ngoba phela wonke umuntu unenhlobo yakhe yemuvi noma unenhlobo yakhe yombukiso awuthandayo. mMnje kubalulekile ukuthi konke kutholakale, wonke umuntu aneliseke.